Umphakathi awuzange uhlangane, kuphela wawuhlukene phakathi nendawo. Abanye babethi uNomalungelo usemncane njengoba eneminyaka ewu-twelve. Abanye bethi ukufanele ukuthi angene esigabeni sobusifazane. Mina ngokwami ngicabanga ukuthi uNomalungelo kwakufanele athi ukulinda kancane aze abe na-eighteen ukuze angene esigabeni sokuba owesifazane.

Ngicabanga ukuthi okuhle ngalo mbono ukuthi angeke indodakazi yabo icabange ukuthi isengahamba iyogana isancane. Okubi ngalokhu ukuthi, kumele ngokwesiZulu ukuthi kwenziwe lo mcimbi. Ngakho, komele ukuthi uma indodakazi yabo isikufanele ngempela bawenze umcimbi.

Ngizokhuluma ngamaXhosa namaZulu. Uma beya entabeni amaXhosa abuya entabeni bese eyagcoba ebusweni agcobe ubomvu, kanti amaZulu wona aziyela bona entabeni bese bebuya bengagcobi lutho ebusweni.

Awekho amakhono engafundiswa wona mayelana nabantu besifazane, ngoba mina ngumuntu wesilisa.

Angicabangi kanjalo ngoba izikhathi ziyashintsha. Siphila ezikhathini ezingafani nezendabuko manje.

Kubaluleke kakhulu ngoba usuke ukhombisa ukuzigqaja ngesintu sakho. Uma udansa noma unyakaza emkhosini nasezinkonzweni, kubalulekile ukuthi ukukhombise ukuthi uyazigqaja ngalokho.

Kumele ukuthi ngithole amacala womabili ukuthi kwenzakaleni kuqala. Bese ngibiza isigungu engisikhethile ukuthi kube yisona esizongeluleka ngesinqumo sami ukuze wonke umuntu agculiseke ukuthi lesi nqumo angisithathanga ngedwa, kodwa ngisithathe nesigungu.

Umuntu ungumuntu ngabantu, ngoba uma uswele abantu basendaweni bengahlangana beze bezokusiza. So lesi sisho siqhamuka lapho ukuthi, umuntu ungumuntu ngabantu.

Umalume ohlonishwa kakhulu emphakathini futhi uhlonishwa ngabazali. Ngakho uyakwazi ukukhuluma nabafana uma eseyeyobafaka ebudodeni. Ngakho kufuneka umuntu okwaziyo futhi ofaka izinqumo atshele abantu.

Imvula mlomo ayisali, kanti kumele futhi bephathe ibhodlela lokuthi umnumzane uma esevumile izinkomo bekwazi ukuqhabula emva kwezinkulumo zamalobolo.

Ngizoqala ngezithako ezifakwayo kumqombothi. Amabele, impuphu engayizwa, kanye namanzi. Lokhu kwenza ukuthi umqombothi uhambe kamnandi emphinjeni. Yingakho uba mnandi uma usuvutshelwe.

Kumele uma senidansa umdanso wenu womshado, ukuthi uwuhlanganise nomgido. Nizofike nidanse nidanse, bese niyagida, ukuze abantu bezokuthokozela ukuthi nisakhumbula imvelaphi yenu. Ngakho kumele ukuthi umdanso wamanje nomdanso wakudala kuhlangane.